O simolola go amogela madi a phenšene ka dingwaga di le sixty ka gonne, ga go na kwa a ka tlhola a bereka teng, a kry-a tiro teng, dingwaga di setse dile.

Go thibela mogare wa phamokate, o tshwanetse gore ga o kopana le motho wa rre le dirise kgotlhopo. O bolelele motho e sale ka pele gore o na le mogare wa phamokate, kgotsa lebolelamading.

Le melemo ya setso ya a thusa, e thusa malwetsi a a farologaneng jaaka sefuba. Sefuba sone se thusiwa ke lengana, mokwatla kgotsa lona letheka le thusiwa ke benerate, kgotsa lona lengana.

Ke ka gonne batho ba le bantsi ba a lwala, ebile ga gona maokelo kgotsa tsona ditleliniki tse dintsi. Ke ka jalo go tlalang thata mo maokelong.

Go nna le sukiri e ntsi mo mading go ka dira gore diphilo dintshe metsi a mantsi, mme seno se ka dira gore motho a tlhapelwe thata le go o tlhapelwa thata. Go nna le sukiri e ntsi mo mading go ka dira gore o, .

Di-ambulance-e di a tlhaela, ebile ga di tle le ka nako. Ga motho o tlhoka thuso, ga o e bone ka nako.

Nna ke a dumalana. Go na le ditlhare tse ding tsa setso tse di fodiseng malwetsi a mangwe, ebile motho o tshwanetse go tlhapisiwa sefifi gore dilo tsa gage di tsamaye sentle ka tolamo.

Ke bona go le botoka gore ba tlhokomelwe ke family ya bona.

Ke gore o ka ikgolaganya le motho o ka go gakololang, le gore ga wa tshwanela go dula o le nosi ka dinako tsotlhe. Go dule go na le motho o e leng gore o ka bua le ene.

Bana ba tshwanetse go ja dijo tse di nang le dikotla, gore ba kgone mebele ya bone e tiye kgotsa bana ba kgone ba gole ka tsela e e siameng.

O tshwanetse go nwa di-ARV kgotsa tsone di-PrEP, le go sa tsamaye ntse o robalana le batho ba ba farologaneng. O tshwanetse go dinwa ka ura ya borobedi, ke ka tsela e di nwewang ka yone.

Ke ka ntlheng ya bogole bo batho ba nang le bone, ga e se fela batho ba ba kgetholola jaana. Mme re ka e baakanya jaana, gore motho yo o nang le bogole ke motho fela ya ka batho ba bangwe, mme ga a tshwanwa go kgethololwa ka gonne o kgona go dira se le rona re se dirang.

Tshege yo o weleng, mareledi a sa le gona. Gompieno ke nna, kamoso kwena. Ga o itse gore ko pele o emetswe ke eng.

Ka gonne e wa di-wheelchair le go, jalo le jalo.

Ka gonne e wa di-wheelchair tse di itsamaisang, tsa dibeteri.

Ba seke ba botsa dipotso tse dingwe, ba tla di botsa ga ba fetsa go thusa ka tiragalo e ba e bileditsweng.

Ga ntsi batsamaisetswe ditlhare tsa bone kwa magaeng, kgotsa ko matlong, ka nako e matshwanedi.

Ga wa tshwanela go ja dijo tse di nang le letswai, mme o tshwanetse o je merogo, o je le maungo.

Baimana ba thusiwa ka nako. Ba re diretse le molemo, gore ga motho a le mo ditlhabing, o kry-e thuso ka pele.

Bontsi jwa batho ba ile ba simolola go latlhegelwa ke tiro, ba fokodiwa mo ditirong tsa bone.

Batho ba ba rekisang ditlhare ka bogodu, ba simolola ba rekelwa thata go na le ba ba ditlhare tse di siameng. Ko bofelelong, ikonomi e ya kwa tlase.

Ke ka kankere ya letsele, kankere ya boboko, kankere ya letlalo. Mo go tsone di le tharo, e e setlhogo thata mo go tsone tsotlhe, ke kankere ya boboko.

Bangwe ba feleletsa ba latlhegelwa ke matshelo a bona, ka ntlheng ya gore ga ba kry-e thuso ka nako.

Ke bolwetsi jwa mafatlha le bolwetsi jwa diabetes.

Puso e na le seabe sa botlhokwa mo go fokotseng ditlhwatlhwa tsa melemo, ka go reka melemo ka bo ngata. Ke ka go dira ditumelelano le bafepi ba melemo le go dira gore melemo ya botlhokwa, e nne teng mo dipetleleng tsa puso.

Lelapa le na le seabe sa go tlhokomela batsofe ka lorato, dijo le pabalesego. Fa setšhaba se ka ba thusa ka diphologolo, kalafi le bokamoso jo bo sireletsegileng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta gore go tsofala ke kgolo ya tlholego e e tshwanetseng go amogelwa ka tlotlo le hlomphego. Ka go tlhokomela batsofe sentle, jaaka batsadi ba rona le bagolo ba lelapa.

Diokobatsa tsa maiterelo di ka nna le dikotsi tse di jaaka go senya ditlhopha tsa mmele, go baka malwetsi a pelo, diphaphathi le mathata a tsamaiso ya maikutlo. Go thibela seno, batho ba tshwanetse go tlogela seno.